Abanye abaqhubi beetekisi babonakala bengcono ngenxa yokukhathalela abakhweli, ukukhawuleza ngokukhuselekileyo kunye nokugcina imoto icocekile. Abanye babonakala bengakhathali kuba bengeziniki ezi zinto.

Ndahamba nohlobo lwam lwekhefi elwandle sahlala sihleka, sidlala umculo kwaye savala ubuhlobo bethu.

Andithandi abakhweli abangahloniphiyo kunye nokungakhawulezi kokuhlawula. Ndifuna inkxaso engakumbi kunye nokhuseleko kubaqhubi beetekisi.

Ewe umqhubi wetekisi wandinceda ngempahla wandibonisa ububele, nto endandiyidinga kakhulu ngelaa xesha.

Abakhweli basebungciphekweni kangakumbi. Ukhuseleko luqinisekiswa ngokujonga umqhubi, ukulandela umkhondo kunye nokwabelana ngolwazi lohambo.

Ndiyakuqonda ukukhathazeka kwakho kodwa inqwelomoya ikhuselekile kakhulu kwaye ndiza kuba nawe uhambo lonke.

Abakhenkethi baya eRobben Island ngoba iyindawo ebalulekileyo, yimbali, kunye nokunyamezela kukaNelson Mandela.

Ndilangazelela ukuphumla, ukutya kunye nekofu kwisakhiwo sepetroli.

Ukuhamba ngebhasi emini kukhuselekile kangakumbi kuba kunokubonakala, kanti ebusuku kunzima kwaye kungakhuselekanga.

Umsi wecuba emotweni unokwenza abantu baphume umoya kwaye bagule. Nceda ungatshayi icuba ukuze wonke umntu azive ekhululekile.

Urhulumente angakhuthaza ukukhwela oololiwe ngokuphucula iinkonzo ukunciphisa amaxabiso nokwenza abantu baqonde izibonelelo zokusebenzisa uloliwe.

Ewe, ndake ndoyika xa ndihamba ebusuku ngaphandle kokukhanya, akulunganga.

Ukuhamba ngeenyawo kusasa kuphucula impilo, kunciphisa unxinzelelo kwaye kugcina imali.

Ukuvumela umzukulwana wakho aqhube engenayo ilayisensi kungabangela iingozi enkulu kwaye akunakwenzeka ngokomthetho. Nceda umkhuthaze afunde ukuqhuba kuqala.

Ndiza kugcina umda wabakhweli emotweni, ndichaze ukubaluleka kokhuseleko kwaye ndixele amagosa xa kukho i-overloading.

Umqhubi webhayisikile kufuneka abe ne-helmet, ii-gloves, iimpahla ezibonakalayo, izihlangu ezikhuselekileyo, iiphedi kunye nezibane.

Ndingaphucula ukukhanya, iimpawu kunye nokucoca indlela ukuze abahambi ngenyawo bazive bekhuselekile.

Hamba kwiindawo ezikhanyayo, ungathethi nabantu ongabaziyo, uhlale usebenzisa iindlela zomhlaba.

Car boiling inciphisa iindleko, ukungcolisa, uxinzelelo lweendlela kwaye ikhuthaza ubuhlobo.

Njengomphathiswa wezothutho ndifuna ukukhuthaza ukusetyenziswa kwenqwelomoya ngenxa yezizathu, ukhuseleko, ukunciphisa ukuxinana, ukonga ixesha, ukukhusela indalo, ukonga imali.

Ukhuseleko, amaxabiso acacileyo, kulula ukufumana iteksi, zibiza kancinci, zifumaneka kwiindawo ezinintsi.